Nkgono proof of address, ke lengolo le nang le tulo o dulang ho yona. O ka e fumana mangolong a ntlo, haholo kapo mangolong a di-account-o tseo nang le tsona tsa hao tsa dishopong, hore bao etsetse. O kgone hore o bule account ya banka.

Motswalle o ka kgona hore o romelle tjhelete ena ka money market, yona ke ya Shoprite. O ya ka pasa ya hao, o tsamaise ba tlo o etsetsa tjhelete hore nkgono a kgone ho e fumana. Kapa o ka ya Boxer kapo Pick n Pay, ba tlo kgona hore ba o etsetse. Le teng o ya ka pasa ya hao ba o kgone ho romella nkgono hobane ha ana account-o ya banka.

Dumela mme, mona o bua le Mpho. Ke founa mabapi le tjhelete ya kadingo ya ho ya sekolong. Ee ke utlwile ho thwe le kadimisana ka tjhelete hore bana ba kgone ho ya sekolong. Hobane ngwana wa ka o batla ho ya sekolong empa feela a se na tjhelete ya hore re ka mo patalla hore a ye sekolong. Ne ke hloka feela ho tseba mme hore na ho hlokahala eng hore ke kgone hore ke tle mono, ke fumane yona tjhelete ya sekolo.

Eya ntate, re ka se kgone hore o fumane karete ya ho reka ka sekoloto, hoba lebitso la hao le lebe ho hlahisa hona hore credit bureau o na le dikoloto tse ding tseo sa di pataleng hantle. Jwale banka e ka se kgone hore eo fe karete ya ho reka ka sekoloto.

Ho tlo ya ka hore na o ya tulong efeng, mose wa mawatle. Banka e tlo kgona hore eo fetolele tjhelete ho currency ya tulo eno, hore o kgone hore o reke ka yona tjhelete ya ha o fitlha mo o yang.

Dumela mohlomphehi, ke kopa ho botsa hore karata ya ho reka ka sekoloto e fumanwa jwang? Ho thwe lebitso la ka le lebe feela ntse ke patala hanyane hanyane, ho leka hore ke bontshe hore ke na le bokgoni ba kgona ho patala. Ke kopa hore le leke hore le shebe hantle, le shebisise hore ke ntse ke patala jwang. Nka leboha haholo ha nka fumana thuso ho lona.

E se le nako ke sa sebedise banka ya internet. Qetetse kgale ho e sebedisa hobane nakong e ngata ke sebedisa sella thekeng sa ka, ho sheba ntho tsa ka tsa banka. Ho sheba ditjhelete tsa ka le ho romela batho tjhelete.

Overdraft e sebetsa ha o iphumana, o hloka tjhelete ka pelenyana, ene o le motho wa lebitso le hantle, o patala ka nako. O se na lebitso le lebe, banka ya o fa overdraft oe sebedise feela o tla tlameha hore ha tjhelete e kena ka mo bankeng, oe patale.

Ke felleditse kgale ho sheba sekoro sa, sa credit-e ya ka. Sekoro sa credit ya ka se tsamaya mane ho six hundred and thirty. Sekoro sa ka se ya ntumella hore nka thola karata ya ho reka ka sekoloto.